Mabapi le mollo o hlahileng polasing ya Frederick. Batho ha ba bolela ba re, e mong wa basebetsi o ile a tlohela setofo se sa timiwa. Mme hoo ke hona sesosa se bakileng mollo.

Ba qala pele ka ho fumana boya ba dinku ho tswa dinkung ebe boya bo ya hlophiswa, bo ya hlwekiswa hore bo tlohe ditshila. O kgaole boya ho ya ka sebopeho seo se batlehang hore diphahlo di tsebe ho rekuwa hape ba roke ho ya ka meralo eo e batlehang e tlabe e kgethiwe hore diaparo tlameha di be jwang. Ebe ba qetella ka ho kenya tse kang dizepe dikonopo jwalo-jwalo.

Eya batho ha ba ka fuwa dipolasi ba ka kgona ho lema. Empa feela ba tla tlameha ho fuwa lesedi le tshedimosetso hore na ha o sebetsa temong le tlameha hore le etse jwang? Le latele metjha efe? Kapo hee ba ka fuwa thuto. Ke nahana ha ka fuwa thuto ba ka kgona ho lema.

Ditlama tseo nna ke di ratang ke tse kang tjhisi, eiye. Ee, ke tsona tseo tse ke di ratang. Kena le serapa mona moo, ke di jetse hae mona.

Ke tseba ginger ha ona le bothata ba mala. Ke tseba garlic ha ona le bothata ba high blood pressure. Ke tseba lekgala ha ona le bothata ba letlao.

Ntho ya pele eo tlamehang ke e etse ke hore ke shebe sebaka se loketseng hore nka jala cotton-e, ebe ke nka mobu wa di ho etsa ditekolo. Mme ka mora mono ebe ke lokisa mobu wa teng, ke nka peo ya yona cotton-e ebe ke ae jala. Ka morao ho mono ebe ke ae nwesetsa, ke ae hlokomela. Ha ke qeta moo ebe ke shebana le dikokwanahloko tse ka nnang di a nsitisa.

Ka se kgothaletsang bo rapolasi ke hore ba etse bonnete ba hore mapolasing a bona hona le di-camera kapa hona le ma security a tla dula a le polasing ya bona dihora tse mashome a mabedi a metso e mene. Tse tla dula di entse hore ba tshireletsehe ka nako tsohle. Kapa hobe le di-alarm-o, ba kenye di-alarm-o hore fela ha motho a qala a kena a sa dungellwa polasing alarmo-o e lle mme e tsebise ba sepolesa ba haufinyana.

Ha ebe ona le sebaka se moo o ka lemang teng, ekaba ka jareteng ya hao kapa hohle moo o ka lakatsang hore o ka lema teng. Kopana le rona ba mmuso mme re tla o teanyang le makala ohle ao a tla o thusa hore o tle o fumane thuso eo oe hlokang ka nako tsohle.

Mmuso ona le mananeo a rona moo re thusang batho bohle ba batlang hore ba ka lema ba kenelle mono mananeong a rona. Re ba thuse ka tsa ditjhelete le ka tsohle tseo ba di hlokang. Mme seo re se hlokang feela ho wena ke hore o be le sebaka moo o ka lemelang teng. Ebe sebaka se tlo etsa hore dijalo tsa hao e be tse ntle, ebe sebaka seo dijalo di tla hlaha ho sona. Eseng sebaka fela sa, se sa tlo hlahisa ditholwana. Mme se re se hlokang ho wena feela ke sebaka, mme o be moahi wa Afrika Borwa hore re tle re kgone ho o thusa.

Ke a bona hona le naha eo batho bana ba lehae ba sa e sebediseng mme ke sebaka se setle haholo. Nna hoya ka nna, kene ke re ha re ka nka naha eo, lefatshe leno ra, ebe re kena ho tsena tsa ho rua dikgoho mme re be le mahe mono, re rekise mahe. Ekare tswela molemo hobane hana jwale mahe a ya tura dishopong monana empa ha rona re ruela dikgoho tsa rona mono, re ifepela tsona, re di hlokomela. Mahe ano ha tlo hloka ntho tse ngata hore re be le di-transport-o re ise kae, re ise kae hore a se ke a tura.

Ke e etsang, ha ke fihla ho rapolasi ke hore ke mo hlalosetse ka mefuta ya dikokwanahloko tseo re di fumanang dimeleng tsa ho rona. Ebile ke be ke mo hlalosetse le ka mefuta ya meriana eo re ka e sebedisang hore re se ke ra hlola re ba le dikokwanahloko tseo. Nqa e nngwe le e nngwe e ke fihlang, moo ke spray-ang teng, moo ke tshelang meriana teng. Ke a mo hlalosetsa hore mofuta oo o ko tshelang moo ke o etsang hore mobu etsahale eng? hore dimela ho etsahale eng ka tsona? dikokwanahloko tseo le tsona ho etsahale eng ka tsona?

Ke tla leka hore ke se ka bolaisa mobu wa ka metsi a mangata haholo, mme hape ke se ka tima mobu metsi empa ke a behe feela lenaneng hantle. Ke leke hape hore ke dule ke tshela manyolo mono mobung wa ke hore o dule o matlafetse. Le dijalo tsa ke tla leka hore ke se ka dula ke jala sejalo se le seng ntlong e le nngwe, ke nne ke fetole jwalo hore mobu le yona o nno be hantle. Hoba dijalo tse neng di kgona ho etsa manyolo le tsona di le jwalo.

Nna ho ya ka nna, taba ya breeding ho ya ka nna ena le di-benefit kapo uno tse pedi ho ya ka nna hore mofuta oo wa phoofolo akere dule o le teng le ho etsa le hona ho fana ka monyetla wa hore mofuta wa nama akere ho ya ka phoofolo hore na e tla be ele mofuta ofe wa phoofolo? Nama eno ke ntho e tlo dula ele teng ha feela re ntse rena le taba ya breeding. Ene hape le moruo o tlo dula hore o ntso o o nyoloha, breeding eno e kenya tjhelete akere ha diphoofolo tse ding ntse di hlabiwa. Dia eketseha, di hlabiwa, dia rekiswa le bo rapolasi le bona ba tla una haholoholo.

Dumela ntate. Ke founa mona mabapi le polasi ena e ke e rekileng ho wena. Kene ke kopa ho botsa hore ebe ha wena o ntse o jala polasing ena ya hao na dimela tsa hao di la ka kgona ho mela na? Hobane jwale nna ekare ke tshwere mathata monana. Polasing ena e bonahala e le, e bodile haholo. Mobu ona wa teng o se hantle. Dimela tsa ka ha di kgone ho hola hohang.

Ntho ya pele e ke ka e etsang ke ho bokanya bo rapolasi bohle, ke ba hlalosetse ka seo ke se utlwileng ho ba bolepi. Mme re kopane kaofela, re kopanye matsoho hore re fumane ditanka tseo tse tla kgona hore behela metsi ana a mangata hakalo hore ha sehla e le sehla se senang pula ebe re a tseba hore rena le ditonka tsa rona tse kgolo tse re behetseng metsi polasing e nngwe le e nngwe.

Mokgwa oo ke nka o eletsang hore dihwai tsa rona di o sebedise ha di kotula hobane re a tseba matsatsing ao a kasheko ho kotulwa ka metjhini e mona e kentsweng ya technology. Empa oo mofuta ke wa ba kotule ka matsoho hobane ha ba kotula ka matsoho ba kgona ho tla ka poone yohle ene ha ba e senye jwalo ka metjhini, metjhini hobane e kotula fela ka pele ka potlako. Jwale ka matsoho ho batla ho le bobebe le ha feela ho nka nako e telele hore ba qete .